sa me re apara diaparo tsa mofuta wa Setswana, mme seo e le seope di ile tsa fetoga thata fa di ngwaga a ntse di tsamaya ka gonne diaparo tsa segompieno di ile di a apariwa thata dintsha tsele mo fashion-eng.

Nnyaa, seo ga se kgonagale gore moaparo wa setso o apariwe mo meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference, ka gonne meaparo ya setso e na le bodulo teng di-conference go apariwa meaparo ya segompieno.

Moaparo wa setso o ke naganang gore o montle wa basadi ke wa maVenda, gore ke re jalo ke ka gore ba na le makgabe le mebala-bala e e sirang matlho.

Re, o ka e akaretsa ka tsela e ntseng jalo ka gonne ke tsone di rotloetsang bana ba segompieno go ka apara dilo tse di khutshwane, mme fashion-e ya segompieno le yone e tsaya karolo e kgolo thata mo seabeng seo.

Fashion-e, diaparo, dibagwa le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha gore motho ke wa setso sefe go ya ka popego ya tsone, mebala le mokgwa o motho o apereng ka gonne le moaparo. Seabe se dilo tseno di nang le sone mo go bontsha ngwao, ditumelo le tsela e motho a lebegang ka yone, ke go bobega ga setšhaba mme ditso tsena di dirisane mmogo.

Go ya ka setso mosadi fa a fetsa go nyalwa o tshwanetse go simolola go apara moaparo yo o fitlhang dinama, mme yo o sa bontshaneng thata. Go ya ka setso ke go bontsha tlhompo le boikokobetso le go bontsha gore motho yo o siametse go ka godisa lelapa.

Diaparo tsa Setswana go le gantsi di dirwa ka letlalo kgotsa ka di lapa tsa mebala e mo setlhana, gore ba dire selo se o ke ka gore ba leka go ka bontsha gore kgale go ne go apariwa jang. Maina a seaparo sa Setswana ke seope le thari.

Kamano e e leng teng fa gare ga setso le diaparo tsa basadi ke go ka bontsha mebala-bala le go ipela kang ditso tse ba tswang ko go tsone, mme go le jalo e ntsi thata kamano ya setso le diaparo tsa basadi.

Re, ke akanya gore diaparo tsa setso di tshela mmogo le di-fashion-e tsa segompieno ga e se dilo tse pedi tse di farologaneng, ka gonne fashion-e ya segompieno e rotloediwa ke seaparo sa setso.

Ditso tse di farologaneng di tlhalosa tsela e basadi ba aparang ka yone ka go bontsha mebala le mokgwa o e leng goreng go aparwa ka teng. Titso diaparo tsa setso di na le seabe mo go bolokeng ngwaoboswa thata ka gonne moaparo wa segompieno o rotloediwa ke ditso tse di farologaneng le mebala ya teng.

Ee, ke mo tumalanong le se se buiwang ka gore fashion-e eno ya segompieno e thusa go rotloetsa go lekalekana ga banna le basadi. Ka jalo ga gona tlhaeletsano ya bong mme ba lekana.

Go ya ka setso basadi ga ba tshwanela go apara ka mokgwa o ba aparang ka o ne mo segompienong, mme ka ntlha ya jalo go ile gwa nna le diphetogo fa tse hisetori e tsamaya mo di phetogong tsa leago. Mme ikonomi le yone e ile ya tlhabologo thata bo e leng gore basadi ba kgona go ka ithekela diaparo tse di tshwanang le tsa basweu.

ba fashion-e ba segompieno ba tsaya dilo tse di tshwanang ka mebala le tiriso ya mebala le mokgwa o e leng goreng diaparo tsa setso di agegileng ka teng. Mme se ka ya gore ba tsaya dilo tsa setso sa rona ka dikgoka go le gantsi e le ba sweu.